Okay ditirelo tsa boitekanelo mo lefelong le ke dulang go lona, ke tliliniki e leng gore ke tleliniki ya baagisane ya rona and ae bane gore go na le batho ba ba golo empa motho e leng gore o kula, ha sa kgona go e tlisa tleliniking. Go na le ma nese a tsamayang ntlo le ntlo, a tsamaya a tlo ba etela mo ntlung tsa bone ba ba tšheke ba bafe le dipilisi tsa bone.

Batho ba ba tona ba ka tlhokomelwa ke malapa a bone or di family tsa bone. Ha e bane ba nale bokgoni gore ba etse jwalo, if ba kgona go tlhokomela sentle and-e ka molao ba ka nne ba ba tlhokomela. Fela ha ba sa kgone a ba ba ise ko di tlhokomelong tse e leng gore ba tla ba thusa hobane ko di nursing home go na le di-professional-e tse e leng gore di tla tlhokomela bone batho ba.

Ditebello tse di tlwaelegileng tsa setso gantsi di tshwara gore malapa a tshwanetse go tlhokomela ba masika a o ne a a godileng ka namana. A be tshegetsa letsatsi le letsatsi a nne le botsala le go ba tlotla, tota ebile dilo tse di jaaka go nna mo toropong go tlhanosela ga tiro, go tlhoka madi le go nna teng ga ditirelo tsa tlhokomelo ya seporofešenale. Di raya gore malapa a mantsi ga a kgone go tlhokomela batho ka nako e e tletseng, mme seno se dira gore ba ikage ka thuso ya go tshela magae a bogodu kgotsa mananeo a go ema baagi nokeng.

Ditlwaelo le mekgwa ya setso di bopa maikutlo a rona ka botsofe le tlhokomelo ya bagodi, Ka go tlhotlheletsa ka fa merafe e lebang diabe. Boleng le tsela e bagodu ba tshwarang ka yone go tlhomamaisa gore a be a tlhotlhiwa, ba a kgopelwa thoko kgotsa ba a tlhokomelwa ka matlhatlhagatlha.

Malapa le baagi ba tlhokomela bagodi ka go farologana, go ralala ditso, go ikgaeselwa ka mekgwa e e jaaka tlotlo, boipuso kgotsa maikarabelo a a abelwaneng.

Ditirelo tse di leng teng mo bogoding, mo mafelong a le mantsi di akaretsa tlhokomelo ya kalefi. Thuso ya tlhokomela kwa gae go tliseditswa dijo, mafelo a bagodi, dipalangwa le mananeo a loago.

Matlo a bagodi a tshwanang le bophelo centre, botshelo jwa bogodu jwa sunrise le genesis health care. A tlamele ka ditirelo tse di jaaka tlhokomelo ya kalefi ya twenty four seven, thuso ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi, dijo go tlhokomela ntlo le mananeo a loago. Ditirelo tseno gantsi di dulelwa ka sephiring ka insurance ya tlhokomelo ya nako e telele. Kgotsa mo mabakeng a mangwe ke mananeo a puso jaaka Medic-Aid go ikagela ka gore o tshwanelegega le gore o mo lefelong lefe.

Tsamaiso ya jaanong ya puso ya tlhokomelo ya batsofe mo dinageng dile dintsi, e tlamele ka tshegetso e e botlhokwa mme gantsi e lwantshana le go tlhoka madi go tlhaela ga badiri le boleng jo ba sa tlhomamang jwa ka tlhokomelo. E ka tokafadiwa ka go oketsa matlole go netefatsa katiso e e botoka ya badiri le diteolo go dirisana mmaago a a gagametseng a boleng le go atolosa dikgetho tsa tlhokomelo ya kwa gae go tshogetsa batsofe jo ba leng teng.

Pension-e ya puso e tokofatsa boleng jwa botshelo ka kakaretso jwa bogodu. Ka go ba tlamela ka tshireletsego ya matlo, go ba thusa go dulela dithekego tsa motsheo tse di jaaka dijo, matlo le tlhokomelo ya boitekanelo. Le fa tshotshometso ya yone e ikagile ka selekanyo le ditshwenyegelo tsa botshelo mo nageng e nngwe le e nngwe.

Go dira thebolelo ya bagodi motho o tshwanetse go ba ale dingwaga di le sixty le go feta, a bo a na le ditokomane tse di maleba mme a leba kwa morerong ya selegae kwa a tla thusiwang teng. Ke mo a tla kgonang go etsa kopo ya tebelelo ya bagodi.

Pension-e ya tlhokomelo ya batsofe ya puso e thusa go fokotsa morwalo wa motlole mo lapeng le mo baitlhokomeding. Ka go duela ditshenyegelo tse dingwe tse tsa go tshela le tsa tlhokomelo ya bogodu.

Mo aforika borwa motho o simolola go amogela pension-e ya botsofe ya puso fa a le dingwaga di le sixty. Gongwe ka gone eno ke dingwaga tse di tlwaelegileng tsa go rola ditiro fa ba le bantsi ba emisa go bereka mme ba tlhoka tshegofatso ya madi.

Re ka thusa batho ba ba godileng kwa metselegeng, go fitlha kwa dikokelong ka go ba tlamela ka dipalangwaga tsa mahala kgotsa tse di thusiwang ka madi. Ditelelenki tse di tsamaisang le mananeo a go thusa baagi ka tsa boitekanelo.

Bagodi ba le bantsi kwa matsetselegang ga bakgoni go fitlhelela dikokelo ka ntlha ya ditshenyegelo le segala. Go thusa re ka ba naya dipalangwaga tsa mahala kgotsa tse di tlatlaisang, ra dirisa ditelelinki tse di tsamayang le go ba etela kwa magaeng ke baoki kgotsa dingaka. Badiri ba boitekanelo baagi ba ka thusa ka tlhokomelo le kgoganyago, fa mananeo a selelegi a go tsibosa a ka itse tsa malapa ka ditirelo tse di leng teng.